Mo Aforika Borwa puo ya Setswana e isiZulu le sePedi ke dingwe tsa dipuo tse di tumileng mo go tsa mmino, fela isiZulu ke nngwe ya tse di timilweng thata segolo jang ka ntlha ya Gqom, Amapiano le Hip Hop e e rileng. Batho ba bantsi ba bua e isiZulu mo nageng, mme banni ba bapalami ba mmino ba itse gore go bua ka puo e utlwalang ke bontsi ba go thusa go anamisa mmino wa bone. Gape dipina tse di kwadilweng ka dipuo tsa selegae di ama maikutlo a batho ka tsela e e kgethegileng, ka jalo di ganelwa le go anagelwa ke batho ba ba farologaneng mo Aforika Borwa.

Didiriswa tsa go fetisa tshedimosetso jaaka Netflix, Showmax le YouTube di leka ka natla go tsenya dipuo tse di farologaneng le diphetolelo go atlega mo go fitlheletseng babogedi ba lefatshe ka bophara. Di dirisa subtitles, dubbing le tlhophiso ya dipuo, gore mongwe le mongwe a kgone go itse sentle se se buiwang mo ditshwantshong. Mo Aforika Borwa, Showmax e rotloetsa dipina le ditshwantsho ka dipuo tsa selegae jaaka Setswana, isiZulu le Afrikaans. Kgwetlho e e kgolo ke go netefatsa boleng jo bo kwa godimo jwa phetolelo le gore mafoko a utlwang sentle a sa timetse molaetsa o o rileng.

Ke dumela gore didiriswa tse di botlhale di tla fetola tsela e re dirang ka yone mo mafapheng a a botlhokwa jaaka boitekanelo, thuto, le dipalangwa. Mo tlhokomelong ya boitekanelo didiriswa tse di botlhale di ka thusa ka go lekola malwetsi ka potlako, go laola malwetsi a a sa foleng, le le go fa batho ditlhare tse di siameng ka AI dignosis tools. Mo thutong bana ba ka rutwa ka dikgogi di tse di ikemetseng ba ithute ka lebelo la bone mme ba bone thuso ya sebele ka Apps tsa thuto, mo dipalangweng didiriswa tse di botlhale di ka tokafatsa tsela ya go rulaganya marutle a dipalangwa.

Ke ka ntlha e utlwalang gore o batla go tlhatlosiwa kgwebo ya gago, mme phasalatso mo seteišeneng sa seromamowa ke kgato e e siameng tota. Seromamowa sa mo setšhabeng se fitlhelela batho ba ba ntsi, ba ba nnang le lefelong le kgwebo ya gago e leng mo go lone. Go phasalatsa mo seromamoweng go ka oketsa kitso ya brand, go rotloetsa batho go etela kgwebo ya gago le go tsweletsa dithoto kgotsa ditirelo tse o di fanang. Gape diteišene tsa seromamowa gantsi di na le ditlhwatlhwa tse di utlwalang, mme o ka ikgethela gore o batla gore papatso ya gago e utlwagale leng ka makgetlho a le kae. Fa o batla thuso go simolola re ka buisana le ba seromamowa gore ba go thuse ka leano le le gatisiwang le go rulaganya molaetsa o kgonang.

Metswedi ya go ikgolaganya le ba bangwe mo internet-eng jaaka Facebook, Twitter le WhatsApp, e na le seabe se segolo mo go anamiseng dikgang tse di seng boammaaruri mo Aforika Borwa. Batho ba le bantsi ba arolelana dikgang ba sa di netefatsa pele, e leng se se bakang phoko ya tshosetso kgotlang kgotsa go senyega ga maina a batho. Ka ntlha ya go ikgolaganya motlhofo mo inthaneteng, dikgang anamela ka lebelo le lekgolo mme gantsi go thata go di emisa fa di sena go tsenelela mo setšhabeng. Ka jalo go botlhokwa gore batho ba rutiwe ka media literacy le botlhokwa jwa go tlhopha metswedi e e tshepegalang ya tshedimosetso.

Di-network-e tsa five G le dithekenoloji tse dingwe tsa go ikgolaganya le batho di ka tokafatsa thata go fitlhelela thuto ya sekgala, segolobogolo kwa mafelong a metseselegae kgotsa mafelo a a humanegileng. Ka five G lebelo la inthanete le oketsega mme go fokotsega tiego mo go abelaneng ka didiriswa tsa thuto jaaka dithuto tsa video tse di phelang le di-programme tsa tirisano. Se se raya gore le moithuti yo o nnang kwa lefelong le le senang dikole tse di oketsegileng a ka ithuta jaaka mongwe yo o mo toropong. Gape thekenoloji di ka fokotsa ditshenyegelo tsa dipalangwa le nako, mme tsa dira gore thuto e nne mo diatleng tsa mongwe le mongwe.